Kungombana abantu abanengi abanayo imisebenzi, yeke nabaqhatjhisa indawo iindawo zokuhlala balinga ukwenza ingenisomali ngombana imisebenzi ayikho.

imalimboleko yokufunda, yimali le ebolekwa umfundi ophase kuhle ngamalengiso bonyana arage iimfundo zakhe, uzakuthi angathola umsebenzi bese uyayibhadela ngokuyibuyisa. Ayibhadele kancani kancani.

likarada elinemali yesikwelede ozolisebenzisa ukubhadela ukuthenga ngalo bese wena uzokubhadela imali yekaradelo olisebenzisileko ngemuba kwesikhathi.

Umuntu kufanele azi bonyana iyini i-balloon payment, umuntu fanele bonyana kubayini kufanele abhadele i-ballon payment, umuntu kufanele azi bonyana makonyana angangani ngemuva kwe-balloon payment, umuntu kufanele azi bonyana angayikghona ukuyibhadela i-balloon payment ngaphambi kokobanyana avumelane nayo.

Imalimboleko yobuntu, yimali le umuntu angayiboleka emuntwini obolekisa ngemali ozijameleko namkha ebulungelweni, namkha kilabo beenkhungo zeenkwelede. Ukuthi umuntu athathe imalimboleko leyo ayibo ayokusiza ukuyokuvala ezinye iinkwelede nazo ngemali, begodu imali imalimboleko ineenzuzo ejamileko ngaso soke isikhathi begodu umuntu angakhetha bonyana imali leyo uzoyibhadela ngesikhathi eside namkha ngesikhathi esifitjhani.

Yimali ebhadelwa ngaphambili kokuthenga umakhiwo loyo nemali ezokubalwa emalini yenzuzo yomakhiwo loyo.

Ubungozi kukuthi umuntu angahlangana nabogalajani lapho emahlelweni we-digital lakubhadelwa khona iinkwelede. Umuntu angatjhiya imininingwanakhe efihlakeleko bese abogalajani, iinlelesi ziyithathe ziyisebenzise ziyomvulela ezinye iinkwelede angazaziko namkha ziyomebela imali ebulungelweni lakhe. Ubungozi ngilobo.

Yinomboro yomnikazi loyo efihlakeleko eyaziwa nguye yedwa kudijithali. Iqakatheke ngokobanyana kufanele kube nguye yedwa oyaziko ezomsiza ukulawula okungaphakathi kwe-digital leyo namkha ngaphakathi kwebulungelo lakhe lemali.

Kunetjhorensi yepilo ekusiza lokha ungasekho kilabo obatjhiyileko bakghone ukuzuza kiyo, uyibhadela usaphila, kunetjhorensi yekoloyi, uyibhadela nawusasebenzisa ikoloyakho ukwenzela bonyana nasele ikoloyakho ilimele, iphukile, itjhorensi ikghone ukukulungisela. Kunetjhorensi ebhadelwa nawusabhadela iinkwelede ukwenzela bonyana lokha nawungasakghoni ukubhadela iinkwelede, itjhorensi iragele phambili ikubhadelele iinkwelede zakho.

Awa, akusiyo indlela elungileko i-balloon payment ngombana uthi sele usiqedile isikwelede kufane nokobana awukasiqedi ngombana usazokubhadela yona i-balloon payment phezu kokobanyana ubhadele kabuhlungu isikwelede sakho.

Iintokfela abantu zibafundisa ukwazi ukonga begodu zibafundisa ukwazi ukubekezela ngombana lokho abakusisa eentokfeleni abayokuzuza namkha abayokuhlomula

Iintokfela zibasiza kobanyana abantu bakwazi ukubekezela, bakwazi ukubulunga ngombana eentokfeleni niyabulunga bese niyokuhlomula ngemuva kwesikhathi begodu nifunda nokubekezela bonyana lanisise khona ningadosi ngaleso sikhathi, nidose ngemuva kwesikhathi, ngesikhathi nitlhoga khona khulu. Istokfela sisiza ngalokho bonyana, sikufundisa bonyana ukwazi ukubekezela nokwazi ukubulungeka ikusasa.

Umuntu nakangakghoni ukubhadela i-balloon payment uzokuba negama elimbi eenkweledeni, angeze asakghona ukuthatha esinye isikwelede esikhulu ngombana igama lakhe lizabe lisilaphazekile. Uzokufakwa erherhweni labantu abangakghoni ukubhadela iinkwelede zabo. Uzokufakwa erherhweni labantu abagakghoni ukufeza iinthembiso zabo ngeenkwelede. Uzokufakwa erherhweni labantu abangathembekiko naziza emalini.

Ibulungelo livikela ngendlela yokobanyana imalakho ingetjiwa nokobanyana nawe ungayithathi lula njalo uyisebenzise, ukghone ukuyibulunga uyibulungele isikhathi la uzoyitlhoga khona khulu begodu ibulungelo liyivikela ngokobanyana imalakho ibanamakonyana iyanda lawuyibulunge khona, kulelo bulungelo mali.

Amalungu westokfela ayahlangana akhulume ngomuntu ongakhuphi inani lemali ekhutjhwako qobe nyanga ukwenzela bonyana woke umuntu ongaphakathi kwestokfela, woke amalungu azokwazi bonyana kunomuntu owenza nje. Bafikala babonisana khona baba nesivumelwano, nesiqunto sinye bonyana umuntu lo, akakhutjhwe estofelenesi ngombana akafezi umqopho westokfelesi, uyakhutjhwa angasabalilunga namkha lilungu laso istokfelesi ukwenzela bonyana abanye basale baragela phambili naso istokfelesi.

Umuntu nakasemrarweni imali yetjhorensi uyikufama ngokobana ayokutlema lapho avula khona itjhorensi. Anikele zoke iintlhabagelo ezifunekako ukuze akgone ukubuyiselwa imali egade ayibhadela, namkha ukuze akghone ukufumana imali abavumelana ngayo bonyana uzakuthi nakasemrarweni ayifumane. Abanikele zoke iimfuneko zeentlhabagelo ezifunekako ukuze akghone ukuzuza ngaphasi namkha kiyo itjhorensi ebekayibhadela le.

Nakufunyanwa bona umbelethi akakghoni ukubuyisela imali yesivumelwano semalimboleko ayithetheko, uthathelwa amagadango wokobanyana enzelwe amanye amahlelo wokuyibhadela kancani kancani ngendlela yena azakukghona ukuyibhadela ngakho imali leyo ayibolekileko.

Iye kunobungozi ngombana ngedijithali kunabogalajani abangaphakathi, abahlala baphose ilihlo kilabo abasebenzisa idijithali ukungena kumabulungelomali. Bangaku-tracker, bangakugalaja, bangakudlelezela ungatjheji ungaboni bonyana bogalajani laba abakudlelezelako. Ungagcina sele utjhiye imininingwanakho efihlakeleko kibogalajani, bakghona ukungena ngayo ebulungelweni mali lakho benze ngasuthi basikolo lesi wena obhadelela umfundi namkha umntwanakho kiso begodu kunobungozi nawungalahlekelwa ngufunjathwako. Imininingwanakho ilahleke nofunjathwako loyo. Abogalajani bangakghona ukusebenzisa ufunjathwakwakho ukungena ngaphakathi kwebulungelomali lakho bazenze isikole, benze ngasuthi babhadelela isikole kanti bathatha imali bayithumela ngakibo abogalajani.

Kuqakatheke ngombana iintengo zekulelo lizwe ziyatjhuguluka njenganyana ilizwe loke linakho ukutjhuguluka kweentengo, ukubala hlangana i-inflation, ukutjhuguluka kweentengo zokuthenga ukudla, iimbaseli, yeke nawunemali eyaneleko ungakghona ukuqalana nobujamo belizwe lelo kwezomnotho.

Ukudla ngikho okudla imali khulu nawusekukhambeni ngombana uyarhalela, uyakhanuka ukudla kamnandi, kunande kuthengiswa lokhu nalokhu kikho koke la nidlula khona. Eentolo kunezinto ezimnandi ethengiswako ngikho okudla imali khulu, ukudla.

Ngingamyelelisa ngokobanyana nakanekhambo akenze ihlelo lemali. Ahlele imali ngokuhlukahlukana, ayihlukanise bonyana le imali ngeyokuthenga ukudla, le ngeyokulala emahotela, le ngeyokukhwela isiphaphamtjhini. Nakayihlukanise njalo imalakhe, kungaba lula bonyana akghone ukuyonga, angase asebenzise imali ngaphandle kokuyihlelela.

Nawuhlelela imali, uthatha imali yalokho okuqakatheke khulu, okuzizinto ongeze waphila ngaphandle kwazo, uyibekele eqadi, kube ngiyo enenganyana bese yezinto ezimnandi, yezinto zokuzithabisa uyibekela eqadi ibe ngencani kunalokhu ongeze waphila ngaphandle kwakho. Ngaleyondlela, uzokukghona ukonga begodu uzitjele bonyana angeze weqe emalini oyibekileko, uzokusebenzisa yona leyo. Uqine isibindi, uqine emagamenakho,

Kungaliphazamisa ikhambo lomuntu ofuna ukuvakatjhela ngaphetjheya ngokobanyana imali ezabe umuntu ayongile, ingaba yincani nakafika ngaphetjheya kufumaniseke bonyana imali ayiphetheko iyincani khulu ukulinganiswa nentengo yemali yakulelo lizwe yeke, kungayiphazamisa khulu ikhambo lomuntu.

Ngingamhlathululela ngokobanyana abokuqala intengo yeemaraga, lapho kuvela khona bonyana inani namkha intengo yeranda ingaphasi kunentengo ye-dollar le-America, ngalokho imali yeSewula Afrika iyincani emalini yangaphetjheya e-America, ekuyi-dollar.

Ngingamyelelisa bonyana abhukhe ithikithi lokukhwela isiphaphamtjhini ngesikhathi la kungaphithizeli khona. amathikithi weemphaphamtjhini, intengo yakhona iphasi ngesikhathi la kungaphithizeli khona, ngesikhathi la abantu bangakhweli khona khulu isiphaphamtjhini, banganamakhambo amanengi khona. Akhethe isikhathi esinjalo, lapho intengo yethikithi lesiphaphamtjhini angekhe ibe phezulu, ngaleyondlela uzokukghona ukonga imali yakhe.

Umuntu othenga amathikithi wesiphaphamtjhini, webhesi namkha kokhunye, ngingamyelelisa kobanyana athenge endaweni efaneleko, angamani akhambe athenga ebantwini. Abokuthenga esikhungweni esithembekileko, lapho kuthengiswa khona amathikithi, angavumi ukuthengiselwa mumuntu ithikithi endleleni ngentengo ephasi, naye abone intengo iphasi, abinge bonyana imalakhe izakongeka kanti uyadlelezelwa. Umuntu akathenge la kuthembeke khona, eenteyitjhini ezithengisa amathikithi.

Ngingabayelelisa kobanyana baqathanise, iimaraga, iintengo zeranda neentengo zemali yangaphetjheya ekuli-dollar, bakghone ukuhlukanisa bonyana intengo yeranda nayikileli inani kutjho bonyana intengo ye-dollar ngaphetjheya ikileli inani. Ngaleyondlela, bazokukghona ukuhlukanisa imali, angekhe babagalaje.

Kuqakatheke ngokobanyana nangabe kuba nemali efunekako, nangabe bewuhlele kusese nesikhathi, uzokukghona ukuyingezelela kusese nesikhathi ngombana nawuhlela uhlelela ehloko, nakutlhayela imali awukghone ukuyingezelela ngombana uhlele sekusele isikhathi esincani nemali nemali awukabi ukuyibulunga nokuyibuthelela ngokwaneleko.

Abantu bahlangabezana neentjhijilo zokobanyana imalabo nabayitjhugululela entengweni yemali yakwelinye ilizwe, iba yincani. Njengabantu beSewula Afrika, nabatjhugulula amaranda emalini yangaphetjheya, e-America, edoleni, iba yincani khulu, ngalokho kuba sitjhijilo kibo. Bacabanga bonyana bayadlelezelwa.

Ukuze imali, iintengo zayo ingalingani iranda nemali yangaphetjheya mhlamunye ye-Britain, ukuze ingalingani kungombana kuqalwa nanzi izinto zomnotho bonyana umnotho welizwe lelo uphasi kangangani namkha uphakeme kangangani. Nawuphasi khulu, intengo yemali yakhona iba phasi khulu begodu kuqalwa nenzuzo yamakonyana nakubolekiswana iimali bonyana iphezulu kangangani. Kuqalwa neentengo yekudla, yeembaseli, njalonjalo begodu kuqalwa bonyana nabasisi basisa kangangani enarheni leyo, ngikho okwenza bonyana intengo yamaranda, namaponde, nama-dollar angalingani eenarheni ngokuhlukahlukana kwazo.

Kuqakatheke ngokuthi nawuya kwelinye ilizwe ungafumana iintengo zakilelo ilizwe ziphezulu khulu, yeke kuzokusiza bonyana ubenemali eyaneleko ukghone ukubhadela iintengo zokudla nezekhambo zokuya kulelo ilizwe.

Into edla imali nawunekhamba, kuthenga iimpahla ngombana usuke ungakazungeli bonyana uzokuthenga iimpahla. Yeke nawubona kunempahla ezihle usuke ukukareka lokho kudla imali.

Ningamnikela iinluleko zokonga imali kobanyana atlole phasi koke azokuthenga ekhambeni. Atlole phasi koke angekhe akudinge, ngaleyondlela uzokukghona ukonga imali, godu abeke imali yokwenza okuthile ayibekele eqadi.

Ngilandela ikambiso yokubanesabelo semali salokho engizokutlhoga ekukhambeni. Ngiyibeka imali yokudla eqadi. Ngibeke imali yokuthenga okumnandi eqadi, nezinto eziqakathekileko eqadi, ngiyihlukanisa ngokuyaba.

Kungaliphazamisa ngokuthi uzokuthi nakafika ngaphetjheya, afumane iintengo zakhona sezikhuphukile kanti imali ayiphetheko ayaneli.

Kungombana imali ye-Amerikha yidola begodu idola ingaphezulu ngamandla kuneranda leSewula Afrikha. Ngalokho ngikho nawufika e-Amerikha iranda liba lincani kunedola ngalokho imali yakho osuke nayo eSewula Afrika ibayincani nawufika ye-Amerikha.

Ngingamyelelisa bonyana athenge ithikithi lesiphaphamtjhini ngesikhathi la kungaphithizeli khona khulu. Ngaleso sikhathi amathikithi wesiphaphamtjhini haye anentengo ephasi, haye kungabiza godu nakayokuvakatjha ngaphetjheya akhambe ngesikhathi la kungasi sikhathi sesiphithithi, ngaleyo ndlela uzokukghona ukonga ngombana nakungasi isikhathi siphithiphithi intengo haye zehlile.

Ngingabayelelisa ngokobanyana basebenzise ikarada lebhanga ukubhadela nokuthenga koke abakutlhogako ngombana ekaradeni imali

Kuqakatheke ngombana uzokukghona ukuhlela imalakho kusese nesikhathi nakuba neentengo tjhuguluko uzokukghona ukungezelela imali bewuyihlele kusese nesikhathi.

Iintjhijilo abahlangabezana nazo kobanyana lo batjhugululela imali angathembeka na, godu okhunye kukobanyana nabayitjhugululako izokuba kangangani. Esikhathini esinengi ufumana iba yincani khulu kunalokho bebakulindele, ngesinye isitjhijilo ebahlangabezana naso nabatjhugulula imali yelizwe elitjha abavakatjhele kiyo nokuthembeka bonyana ukuthembekile ukwenza lokho na.

Imali zamazwe ukuze zingalingani kuya ngokuqina komnotho welizwe lelo. Umnotho nawuqinileko imali yalapho iba ngaphasanyana, iba sezingeni la abantu bangakghona ukuthi nabayiphetheko bakghone ukwenza izinto ezimbalwa, kodwana iranda nalibuthakathaka kutjho bonyana ubujamo bomnotho elizweni lelo uyabogaboga, ngalokho ngikho iimali zingalingani ngamazwe ngamazwe.

Iye, kukatelelekile bonyana umuntu azi iimbalo, ukwenzela bonyana angazokugalaja imalakhe, lokho kuzomsiza nakabala imalakhe nasele itjhuguluka itjhugulelwa emalini yelizwe lelo.

Ungazijayeza ngokuqala iindaba zemali zenarha leyo oyokuvakatjhela kiyo, neendaba zomnotho zenarha leyo ovakatjhela kiyo.

Iye, kuyakghonakala bonyana uhlele imalakho yekhambo edoyelweni laboflayi, ngombana amadoyilo amanengi waboflayi anala kukhutjhwa khona imali, begodu ama-ofisi la asiza ukutjhugulula imali ukuyisusa kwelinye ilizwe ibe ngelinye ilizwe.

Iye, kuqakathekile ukwenzela bonyana kungabi nokuphambana kwemibono nokukhandeleka kobanyana ungakghoni ukudosa imali nawungale ngaphetjheya nokuvaleleka bonyana ukghone ukungezelela imali oyidosako. Ukwenzela bonyana utjhaphuluke nawusebenzisa imali ngekarada lakho nawungaphetjheya, ube nayo yoke imvumo yokusebenzisa ikarada lakho ungaphetjheya.